Ndingaqala ndiqwalasele ukuba le ndawo le endifuna khona ukutyala imali ukuba indawoni. Ingaba abantu bakhona na? Ingaba abantu okanye indawo iphithizela okanye ixakeke kangakanani na? Ziintoni ezitsala abantu ukuba basebenze futhi hlobo luni lwabantu abasebenzayo kuloo ndawo? Futhi imali abanayo na ukuba bahlale kuzo ezi zindlu ezi endifuna ukuba ndityale imali kuzo?

Umakazi ndingamcebisa uba athathele ingqalelo ixesha eli afuna ukuyibeka ngalo imali. Athathele ingqalelo into ekuthiwa yi-inflation, uxekoxeko lwemali, umahla ndenyuka wemali ukuba ngeli xesha azothi ube ufikelela ekuhlaleni phantsi, umzekelo iponti izawube iyimalini ngelo xesha okanye izawube ikwazi ukuthenga ntoni. Enye into ebalulekileyo ukuba yena imali emngelayo ngoku yimalini bese uqwalasele nokuba angakwazi ukubeka malini enzele angabeki imali enintsi angakwazi ukuphila ngeli xesha, abeke imali encinci abe buyayimosha enye imali. Kodwa akwazi ukuba amise ngokwaneleyo ukuphila kwangoku nokuphila okuzayo xa ethe wahlala phantsi.

Enye yeyona yezinto ezibalulekileyo uba kutheni ibhanki imkhabile okanye imchithile. Okwesibini, akanawo na amanye amatyala ngaphandle kwam? Emveni koko yimalini le azoyiboleka, ndiqwalasele ke ukuba yeyiphi na, ngumntu ophila kanjani, uphiliswa yintoni, usebenza phi, unantoni, enzele ndikwazi ukuba ndithathe mhlawumbe loo nto endingakwazi ukuyigcina ecishe ilingane nale mali athe wayiboleka njengokomthetho, ingabi ngaphezulu kwale mali kodwa ilingane okanye ibe ngaphantsi kancinci. Zezona nto ingabe, engathi ke ndifune ukuziqonda ezo.

Ulwazi lweemoto ekuthiwa yi-car trade in andinalo kwalona. Kwaiimoto yinto endichasileyo ekuphileni kwam, alukho nje . Kodwa uba kungathiwa mandicebise umhlobo wam, mhlobo wam, yonke into enemoto phakathi yinkcithamali. Yiloo nto ke kulula kangaka uba imoto sizifumane, yingokuba yonke le nto ichitha imali kufunwa nje kube khona abo bantu abazohlala bekuyo le ndawo enye bengingqa nje endaweni enye, bengqisha kuyo le ndawo enye bengade befikelele kwimpumelelo. Yeka into enemoto, uqhube ngale moto ohlalala unayo okanye usebenzise i-public transport ehlala ikhuthazwa.

Eyona nto efikayo engqondweni yam xa sithetha ngemalimboleko encinci, kufika omnye womhlobo wam nabanye oomatshonisa ababolekisa ngemali, abaluncedo kakhulu kubanye abantu noxa imali le abathi bayifumane ithande ukwenyuka xa sele inzala le yabo xa sele befuna imali. Kodwa imali le banintsi abantu abaye bancedeka kuba kwabanye uye ufumaniseke uba yimali engxamiseke nyhani futhi ezonceda kwinto ebalulekileyo, kusuke ke ibe iyafumaneka ngolo hlobo nangelo xesha kwamsinya.

Ndingatsho ke kutata ukuba kungcono ayithumele imali ngayo laa nto, le nto ekuthiwa boo-cash send kuzo iibhenki akhawunti okanye kuyo i-FNB, kukhona izinto ekuthiwa ngueWallet. Bona ke ooeWallet uyakwazi ukuba uthumele imali noba umntu akanayo iakhawunti asuke afike nakweyiphi na ibhanki lakhona e-FNB afike, ke abe uyitsala khona imali noxa engenayo iakhawunti. Okanye xa esebenzisa enye yamabhanki ezi zokuthumela imali ngaphandle kweakhawunti uCapitec, uStandard Bank okanye uNedbank, angakwazi ukuyikhupha imali kuye kaloku uPick n Pay, ephathe nje i-ID yakhe umama yena lo ongunkosikazi katata.